Mo setsong sa me re apara makgabe le ditšhega. Mme di ile di a fetoga thata mo nakong ya sejanong. Ka gonne bana kgotsa bašwa ba le bantsi ga ba sa tlhole ba tshegetsa melao ya bogologolo ya setso. Ba ikaparela dilo tsa sešweng tse di mo di-internet-eng.

Ee, ke akanya gore meaparo ya setso e ka apariwa ko meletlong e tlotlegileng jaaka di-conference. Ka gonne mongwe le mongwe o tla be a itumelela setso sa gabo. Ebile a ipela ka setso sa gabo. Mme fa go ntse jalo batho ba le bantsi ba tla kgona go ithuta go le gontsi ka meaparo ya batho ba bangwe.

Moaparo wa basadi o ke o ratang ke leteisi. O montle fa basadi ba o apere. Ebile fa o apere ke tshupetso ya gore o mosadi o nyetswe ebile o lailwe.

Nnyaa, ga ke nagane jalo. Ka gonne ke lobaka lo loleele thata batho ba sa tlhole ba tshegetsa kaparo ya bone ya bogologolo. Ebile fa ba neiwa diaparo tsa bone gore ba di apare, ga ba di e apare. Mme ba rata tsa bone tse dikgutshwane tsa go ntsha mebele. Ke nagana gore ba rata tsa sejanong go gaisa tsa bogologolo.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha thata gore o wela mo setsong se se feng. Ka gonne setso sengwe le sengwe ga se tshwane le se sengwe. Jaaka ba-Tswana ba apara makgabe, matlhaho le dibaga. Mme ba-Sotho ba apara kobo ebile ba rwala lefutshe. Ba-Zulu ba apara sekete se se kgutshwane, dibaga ebile ba ntsha mabele kwa ntle.

Fa mosadi a nyetswe ka molao wa Setswana, o tshwanetse go apara letoisi. Letoisi le bontsha fa o nyetswe o le mosadi. Ebile o lailwe o filwe molao ya gore mosadi o tshwanetse go itshwara jang fa lelapeng la gagwe.

Go le gantsi diaparo tsa Setswana di diriwa ka matlalo kgotsa diulu. Di diriwa ka matlalo gore di kgone go nna lobaka lo lo leele, gore bana ba bangwe ba batlang ba tle ba kgone go di apara le go di dirisa. Maina a diaparo tseo ke makgabe le tshega.

Ke akanya gore kamano e e leng teng, fa gare ga le diaparo tsa basadi ke go bontsha tlhompo mo setsong sa rona, le go bontsha gore batho ba santse ba tshegeditse setso sa bone le go se tlotla ka dinako tsotlhe.

Ee, ke akanya gore diaparo tsa setso le fashion-e di ka tsamaisana kgotsa di a tshela mmogo le tsa segompieno. Ka gonne go na le batho ba bangwe ba ba santsaneng ba rata ngwaobošwa. Ebile ba o tlhompa jaaka batho ba bogologolo le bangwe ba gone jaanong, ba ithuta go tswa mo go bone ba bogologolo ka dilo tsa setso.

Diaparo tsa setso tse di farologaneng di tlhotlheletsa seabe sa go boloka ngwaoboswa, ka gonne ba santse ba apara meaparo ya bona ya setso jaaka basadi. Ba sampane ba tshegetsa melao ya bone ya setso. Ba apara jaaka ba laetswe ebile seo ba se ruta le basadi ba bangwe, ba ba sa tswang go ithuta ka setso kgotsa ba ba sa tswang go nyalwa. Gore ngwaoboswa o bolokiwa jang gore se tswelele pele.